Nna le metswalle ya ka, re rata papadi ya bolo ya maoto. Ke yona papadi eo re ka e shebellang ho tloha qalong ho fihla mafelelong a yona, le ha e fetela nakong e ekeditsweng. Ke papadi e re thabelang haholo. Re keteka le dibapadi, le di-team, tse fapaneng. Re boele hape re kgutle re re rate papadi ya netball. Papadi ya netball ke papadi eo le hore le rona ho tloha sekolong re ne re e bapala. Jwale le ha dilemo di se dile, mara o ntso o na le lerato la yona. Ho monate haholo ha o shebeletse television-eng mona. Kapa le ho yana ground-, eng, o lo shebella bana ba ntse ba e bapala. Ke dipapadi tseo re di thabelang nna le metswalle ya ka.

Ho tse ding tsa dikolo. Ha se mefuta ena fela e re e fumanang ya di papadi, e leng ho sesa, cricket-e, bolo ya maoto, le papadi ya ho matha fela. Tse ding tsa dikolo re fumana e kenyeleditse chess, netball, rugby, le tennis. E le tse ding tsa dipapadi tseo tse ba di babalang sekolong.

Naha ya rona. Ke naha e bitswang ke naha, jwalo ka hore ke naha e lokolohileng. South Africa is a free country. Ka tsela ena, ha ele naha e lokolohileng, ho bolela hore baditjhaba le bona ba amoheleile ho phela le ho etsa seo rona matswalla a naha re se etsang. Dinaheng tse ding, ho na le melao e thata ya ho kena. Ka hoo ho tloba thata hore marathon wa mofuta oo o tshwarelwe dinaheng tse ding. Empa ho etsa hore marathon ona ho be bonolo ho baditjhaba bohle, ho o kenela ha o tshwarelwa hana kwano mona Afrika Borwa.

Sekolong sa ka ho na le mefuta e fapaneng ya dipapadi. Ho na le bolo ya maoto, ho na le mefuta wa rugby. Ho na le tennis, ya banana le bashemane. Ho na le netball, ho na le chess. Ho na le papadi ya morabaraba. Ke nahana ya di felletse. Nna ke ne ke bapala papadi ya netball. Papadi ya netball ke papadi e bapalwang ke barwetsana. Empa hana jwale hobane se re na le mefuta e mengata ya batho ba phelang ka hare ho naha ya rona. Ha esale papadi e bapalwang ke barwetsana fela le bahlankana ba batlang ho e bapala, ba e bapala. Ke papadi e monate haholo. Ke papadi eo nna ke bapetseng.